Kubalulekile ukuthi iy'ngane y'khuliswe ngabazali bobabili ukuze ingane izolwazi uthando lukama wayo, iphinde yazi nothando lukababa wayo. Ngoba lokho kusiza ekuthenini babambisane ekukhuliseni, nase kuhlangabezeni iy'dingo zomntwana. Kunzima ukuthi umzali eyedwa ehlangabezane noma ekwazi ukunikeza umntwana iy'dingo zonke zakhe, kodwa uma bebabili bebambisene, omunye usiza kwelinye isayidi, omunye esize kwenye ingxenye. Lokho kwenza ukuthi kube lula ukukhulisa umntwana egcine ekhule ngendlela efanelekile, noma ekhule evikelekile uma abazali bonke bebambisene, futhi bobabili bey'misele ukukhulisa umntwana.

Ukulungiswa-ke kokudla, noma ukwabiwa kwakho, konke kuncike kukuthi iwuphi umkhosi owenziwayo. Kushintshwa kanjani na? Kushintshwa ngokuthi kwaziwe ukuthi lo mkhosi owenziwayo udinga uhlobo luni lokudla. Lokho kuzodala ukuthike-ke kunikezelwe lolo hlobo lokudla kulowo mkhosi. Mase kuthi , uma lowo mkhosi lowo kungewona osebenzisa ukudla obekusetshenziswa maybe kumkhosi X, then umkhosi P, nawo uzosebenzisa ukudla okufanelekile kuleso sikhathi. Kushintshwa kanjani na? Kushintshwa ngokuthi kubhekwe noma kubuzwe kubantu okusuke benza lowo mkhosi, ukuze bazonikezela ukudla okufanelekile banganikezeli ukudla okungawufanele lowo mkhosi. Kusiza , kushintshwa kanjalo-ke.

Kunzima ukuhlala nabantu abakhuluma ulimu ongaluzwa ngoba lokho kwenza ukuthi kubenzima nokugcina amasiko abo kuleyo ndawo. Makungenzeka nje ukwenye indawo abakhuluma ulimi ongaluzwa, phecelezi i-language barrier, kuba nzima ngoba awukwazi ukuzwa ukuthi yini le abakhuluma ngayo futhi awukwazi ukuhlonipha isiko labo. Umphumela walokho-ke kugcina kube ngathi wenza ngebomu noma inhloso yakho ukungahloniphi isikompilo lakuleyo ndawo, noma amasiko abo. Kanti cha lutho kusuke ungezwa futhi, kunzima uku-understand-a ukuthi yini le abasuke bekhuluma ngayo futhi okumele uyenze wena. Ngoba lokho kudalwa ukuthi ulimi lwabo awuluzwa, mase-ke kuletha umphumela wokuthi wena uwuhloniphi isiko lakuleyo ndawo.

Ziningi-ke iy'ndlela ezingasetshenziswa ukunqoba imigoqo yolimi endaweni okusuke inamasiko noma inolimu oluhlukene oluhlukene, noma kunabantu abanolimu abangaluzwa olwakuleyo ndawo. Ukuze-ke kulungiseke konke lokho, ukuthi kube nabantu abazokwazi ukuchaza bechazele laba abanye abangaluzwa lolu limi olukhulunywa ile enye ingxenye. Lokho-ke kuyasiza kakhulu ukuze abantu bakwazi ukukhuluma nokuqonda kabanzi ngosikompilo noma ngesiko lakuleyo ndawo. Ngamanye amagama okumele kwenziwe ukuze ku-avoid-we noma kugwenywe imigoqo, barrier yolimu ukuthi kube nabantu abachazela, abatolikela abanye.

Awu kodwa ma nobaba, bengingalindele ukuthi seningaze ningishelele noma ningitholele umuntu engizoshada naye. Kodwa nje angikaze ngathi mina ngiyahluleka ukuzitholela umuntu. Kuyangithusa-ke kodwa lokho konke, ngoba angizange ngibuzwe nangakho. Cha, ngiyadideka futhi ngimangele ukuthi awu, senize nafika kuleso sigaba sokuthi nize ningitholele. Nazi kanjani ukuthi lowo muntu uyena engizomudinga noma engimthandayo? Cha, ngididekile bazali bami ngalokho enikwenzile.

Abantu abangamaZulu, baziwa njengabantu abaliqhakambisa kakhulu isikompilo labo uma sekuziwa ekugqokeni, nasekudleni, nasezintweni eziningi nje ey'veza ukuthi ba abantu abamaZulu. Esikhathini esiningi ekugqokeni izinto ekusuke bey'gqoka emphakathini, bagqoka noma inini koda ikakhulukazi uma kuyisikhathi sama siko, inyanga yamasiko, okungu-September. Inyanga yamasiko okuyilapho egqoka khona-ke umfaniswano wabo oveza ubuntu babo ukuthi ba amaZulu, lokhu okwenza ukuthi kubukeke bayisizwe esihloniphayo isintu sabo. Ngaso sonke isikhathi nje, bajwayele ukuqhakambisa kakhulu ngenyanga yamasiko okuwu-September.